Izithiyo ezibhekana nabakhubazekile ekuhleleni umndeni zifaka ukungafinyeleli emtholampilo. Ukuntuleka kolwazi kubasebenzi bezempilo, nezinsiza ezingahambisani nezidingo zabo. Ukusiza, kufanele kwandiswe izithuthi ezifanele kuqeqeshwe abasebenzi futhi kube nezindlela ezihambisana nabantu abakhubazekile.

Uhulumeni angakhulisa ukufinyelela kwezindlela zokuvimbela inzalo, ngokwandisa izikhungo zezempilo, ukufundisa umphakathi, nokuhlinzeka nokuhlinzeka ngezinsiza zamahhala.

Umkhankaso ungasebenzisa izithombe, amavidiyo, ulimi olulula, imithombo yezinhlalo, nokusebenzisana nochwepheshe bezempilo, ukuqwashisa umphakathi ngenkohliso yezempilo.

Sijabule kakhulu ngoba umtholampilo ohambayo uzosilethela usizo lwezempilo eduze. Lokhu kuzosisiza kakhulu ikakhulukazi izingane, abesifazane abakhulelwe, nabadala. Sizwa sinethemba futhi sithokozile ngalokhu okwenzekayo.

Yebo, intsha kufanele ivunyelwe ukulawula inzalo ngaphandle kwemvume yabazali ngoba lokho kungasiza ukwehlisa ukukhulelwa okungahleliwe nasekusabalaleni kwezifo .

Endaweni yangakithi, kukhona izinsiza ezifana nabahlengikazi abavakashayo abasiza abantu abadala ngezidingo zabo zansuku zonke. Kukhona nezinhlelo zomphakathi ezinikeza usizo ekuphekeni nasekuhlanzeni, ukuze abantu abadala bahlale bekhululekile futhi bevikelekile emakhaya abo.

Inyanga igxile ekwelapheni izifo zomzimba ngamakhambi esintu, kanti isangoma sibona izinkinga zomoya futhi sixhumana nemimoya yabakade baphila.

Kufanele kuqale ngokwakhiwa izibhedlela eziningi emakhaya. Kuthuthukiswe ezokuthutha bese kuba khona izimoto zasesibhedlela eziba eduzane emakhaya ezizothatha abantu zibayise esibhedlela ngokuphuthuma.

Ngamusiza ngokumenzela ishadi lesikhathi samaphilisi, noma ukumqinisekisa ukuthi usebenzisa i-alamu yokukukhumbuza nsuku zonke .

Umfundi angathola usizo lwemali kubazali noma imiphakathi. Kumele axhumane nezinhlangano ezisekelayo abasakhulayo, noma athole uxhaso kuhulumeni .

Imithi yendabuko iyasebenza kwabanye abantu ngenxa yesiko nobufakazi bokuphulukisa izifo ezithile, kodwa kudingeka ucwaningo ukuqinisekisa ukuphepha nokusebenza kwayo.

Kwakuyisebusuku phakathi namabili, safonela izithuthi zasesibhedlela, kwaphela ihora zingakafiki, kwaphoqa ukuthi sicele usizo kumakhelwane, ngoba ekhaya imoto ayibo. Umakhelwane wasithatha wasisa esibhedlela kwakungelula kodwa safika mangifika esibhedlela ngathola ukuthi nginama-ulcer wesisu.

Ngokubona kwami, ngicabanga ukuthi le mikhankaso yokufundisa abantu ngokubaluleka kokuphuza imishanguzo inokungasebenzi, ngoba isibalo sabantu abanengculaza siya ngokunyuka. Abantu bayaqhubeka ngokungasebenzisi ijazi lomkhwenyana, ngoba bathembe ukuthi bazosebenzisa amaphilisi wengculazi, abasayithatheli emqoka njengakuqala isafika.

Umndeni ungaqinisekisa ukuthi njalo ngamaholidi noma uma kuphela iviki, sihambe siyobona umkhulu nsuku zonke khona engeke ezizwe enomzwangedwa .

Ukufundisa abantu ngolwazi olunembile, kungabasiza ekuqondeni inzuzo yokuvimba inzalo.

Lesi simo singenza ngicabange ukuthi uhulumeni kakanandaba ngezidingo zethu, nabo futhi laba abasebenza emtholampilo abandaba ukuthi kwenzakalani, kodwa futhi nabo angibagxeki ngoba akekho akukho abangakwenza ukundlula ngaphandle okundlula ngaphezu kokuthi benze umsebenzi wabo. Ukuthi abantu balala kuphi nabo kungaphezu kwamandla abo loko ayikho into abangayenza. Kodwa nje kungenza ngicabange ukuthi uhulumeni akanandaba ney'dingo zabantu.

Abasebenzi bezempilo bangabhekana nokucwaswa ngokufundisa umphakathi ngezinzuzo zokuhlela umndeni. Ukubambisana nabaholi bendabuko nokunikeza izinsiza, izinsiza azihlonipha amasiko abantu. Ukukhombisa uzwelo nokubekezela kubalulekile ekunciphiseni ukwahlulelwa.

Imikhankaso yezempilo yabelisa ibalulekile ekuqwashiseni nasekukhuthazeni ukuhlolwa kusenesikhathi. Amasu abalulekile afaka imithombo yezindaba, imihlangano yomphakathi, nokusebenza nabaholi bendabuko. Imiyalezo igxile ekuvikeleni izifo nasekuphileni ngendlela enempilo.

Umhlonyane ngangiwusebenzisela umkhuhlane, ugobho, ukwandisa amasosha omzimba, kanti isiqunga siphulukisa izilonda. Zitholakala ezindaweni zasemakhaya futhi ziphekwa ngokubilisa noma ukuxova .

Umhlonyane iwona engikwaziyo ukuthi ulungile uma uphethwe umkhuhlane, noma ubilise insangu uphuze amanzi wakhona asashisa, kodwa hhayi kakhulu .

Ngingamsiza ngokumkhuthaza ukuthi athathe imithi ye-TB ngendlela efanele. Ngimkhumbuze ngezikhathi zokuphuza, futhi ngimsekele ngokudla. ukudla okunempilo.